Balemirui ba rooibos-o ba lebana le komelelo le le mmaraka o sa tsweng madi a a lekanang, selo se se ka rarabololang ka nosetso e botoka tiriso ya dipeo tse di itshokelang le go batlana le mebaraka ya kwa ntle.

Balemirui ba maungo gompieno ba le ba na le komelelo, ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa menontsha le mmaraka o sa tsweng madi a a lekaneng tsotlhe tseno di ama.

E thusa go boloka madi ka go se ke wa dijo tsotlhe e fa lelapa dijo tse di siameng tse di fresh-e e ruta bana lelapa ka botshelo jwa temo e ka nna kgwebo e nnye go dira letseno e thusa go itumelela botshelo le go nna boikhutso.

Go thusa gore dimela tse dingwe diphologolo di tswelele tsa go nna le tikologo e e siameng go boloka metsi tikologo ka tsela ya temo e e tswelelang.

E thusa ka oketsa e e molemo mo dijong e dira gore bareki ba kgatlhegele dijo tse di dirisiwang merogo e e dira gore dijo di nne le mmala le tatso e e kgatlhisang.

Tshegetsa ikonomi ya Aforika Borwa ka go tiisa madi ka thekiso le go romela gore gape a bopa ditiriso le go thusa balemi go iphidisa.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

Ithutile gore go ntsha rooibos go akaretsa go roba dimela ka kelotlhoko go di omisa ka letsatsi go tswa mo moweng mme morago ga moo gore di rekisiwe.

Rooibos-o e farologana le ditlhatsana tse dingwe ka gore ga e na caffeine e na le ditlhare tsa tlholego tse di nonofileng mme e dirisiwa thata e le tee ya botsogo.

Ditamati di jalwa ka go tlhama lefelo le le nang le letsatsi le le oketsegileng le mobu o botlhofo o nang le drainage e ntle. o tshwanetse gore o nne le PH e e rileng go fitlha ko go e rileng. O tshwanetse go jala dipolase tsa ditamati di le pedi kgotsa di le tharo, fa ditamati di gola o tshwanetse go di tsamaisa le go ditlhokomela go baakanya le go ntsha ditsela tsa go tsamaisa metsi fa tamati di rojwa fa o di simolola o di rojwa di rojwa ka tsela e bonolo mme go nna le dikgato tse di rileng tsa go dira gore di tlhole di fetsa ka tsela e molemo, fa tamati di tlhola go gola le go humisa o tla ntsha dikhumo tsa e ntle ka .

Rooibos-o e jala ka go tlhama lefelo le le nang le letsatsi le le oketsegileng le o botlhofo o nang le drainage e ntle. o tshwanetse go nna le PH e rileng rooibos e jalwa ka go dirisa dimela tse di tswang kwa semeleng kgotsa ka go di bala tsa dipeo mme go tshwanetse go jala dimela tsa rooibos-e ka fa gare ga matshelo e itlhalose jang fa rooibos e gola go robala go tswa letsogong go tswa kwa go roba rooibos fa e gola le go baakanngwa go tshwanetse le go robala le go simololwa go tsenya Setswana fa go tsamaisiwa go tlatswa fa re roba le go bobega.

Ee nka akantsha ke morogo o sa itsegeng thata mme o na le melemo ya botsogo jaaka go nonontsha mmele le go ntsha madi a a leswe. Lerothu le gola botlhofo mo mafelong a a nang le komelelo mme e ka nna le molemo thata fa le lengwa ka bongata go rekisiwa mo mmarakeng ka jalo go ka nna botlhokwa gore balemi ba leke go lema lerethu two ka gonne le ka tlisa dijo tse di siameng le letseno.

Ee nka tlhalosa fa re tsaya diapole jaaka sekao pele di lema dijalo tse dingwe di tshwanetse go jalwa mo o o siameng le o nang le metsi go tlhokega go lema ditlhare ka mekgwa ya meila mme di tlhokomelwa ka metsi le fa di setse di godile go tlhokega go di rema sentle gore di ntshe maungo a nontshegileng le a siameng.

Ee rooibos-o e na le molemo e mentsi mo boitekanelong jwa mmele e thusa go fokotsa kgatelelo ya madi e tokafatsa tsamaiso ya mala mme o nonontsha mmele ka gonne o se na caffeine gape o tletse ka oxidant-e tse di thusang go lwantsha malwetsi le go tokafatsa botsogo.

Go dirisa technology go dirisa metšhini e e mešwa ya go tlhatlhoba boleng le go tlhopha maungo taolo e e oketsegileng go dirisa mananeo a taolo a go laola boteng jwa moisture le maemo a mo maemong a a omisitsweng phetiso e go oketsa ditsela tse dišwa tsa go isa maungo mo mmarakeng ka bonako le ka tekanyetso e e kwa tlase.

Apole ka gonne e na le nako e telele ya bodiredi mme e jewa mo mafatsheng a le mantsi. Banana ke mofuta wa maungo a rekisiwang thata mo lefatsheng lotlhe. Namune di na le di vitamins tse dintsi mme di latelwa ke batho ba le bantsi maungo mo dinageng di sele maungo ke o ne a umakiwang thata.

Ditapole di ke serego sa motheo mo dijong tse dintsi mo lefatsheng lotlhe. Diselele di jela mo go fapha eng mme di na le protein-e ntsi ka dikotomeise di dirisiwa thata mo di-salad-eng, di-salsa, mo dilong tse dingwe dikhapo di na le dikotla tse dintsi mme di dirisiwa mo mofuteng ya dijo.

Mo temothuong di boloka go nna mosola go thibela leroba di nosa ditlamorago tse di molemo go thusa temo e e latelang, mo dithulaganyong tsa dijo ke dijo tsa motheo tse di nang le phorotheine le dijo tse di itsegeng mo bathong le diphologolong di fela dijo tse di leng ka ditlhaegelo tse di kwa tlase di thusa mo tlhabologong.

Ka bokhutswane go tewa mo mofeini go tewa ka tsela e latelang jang go tewa mo masimong a omileng a a nang le letsopa le le omileng thata mo tikologong e nang le maru a mahibidu, mariga a bothito le selemo se se bolelo. A ke mofeini o nyaa mofeini ga o jewe mango o ne o ne o gatisiwa go dira beine kgotsa yone wine kakaretso go tewa mofeini ga go tewa go ja maungo mme go tewa go dirisa maungo a one go dira beine.